Ke morwetsana ya dilemo tse leshome le metso e tshelela. Mme mosuwe o nruta puo ya lapeng, ke motho ya nkwetlisetsang ho matha. Re tshwanela ho ikwetlisa kapa hona ho ikwetlisetsa makgaolakgang le dikolo tse ding. O etsa bonnete ba hore ke ikwetlisa jwalo sekolo ha se tswa hobane ke kgonne ho tswa karolong ya bobedi nakong e fetileng. Sena o se etsa ka ho etsa bonnete ba hore re kgone ho hapa kgahlano le dikolo tsena tse re mathang le tsona.

Ntho ya pele ke ho etsa bonnete ba hore dipapading, botho ka bong bo fumana meputso e lekaneng ka nako e tshwanetseng e le yona tsela e ka etsang hore ba be le morolo wa seo ba se etsang. Mme ya bobedi, ke hore re etse bonnete ba hore tshehetso e re ba nehang yona e se ke ya ba le kgethollo pakeng tsa bona hobane batho ba tlwaetse ho tshehetsa batho ba bo ntate ho feta batho ba bo mme ha re tla ho tsa dipapadi. Mme le kgahleho ya batho ba bo mme ho batho ba bo mme ho tsa dipapadi e ya fokola. Ka hoo, re hloka ho etsa bonnete ba hore tshehetso pakeng tsa bong e ya lekana.

Mamela hee motswalle hore hangata re le batho re tlwaetse ho bapala dipapadi tse fapaneng le ba lelapa. Feela o no ka nahana hore o ka o tswela molemo o bapale dikarata le metswalle le lelapa la hao, mara haholoholo se ke buella o bapala dikarete le lelapa la hao. Tsena tsenang le thuto ka hare ho tsona eseng dikarata feela, le teng e le hore o di bapalla monate. Feela, o ka kgona hore o di bapalle monate, o be o di bapalle hore o ithute ka tsona hobane dikarata tse ha di tshwane mokgwa tsona. Ke ka hoo ke kgothalletsang hore o ko leke feela hore o dule le lelapa la hao, o bapala dikarata.

Tjhe, bonneteng hwa etsahala hore re le batho ha re keke ra rata kapa hona ho thabela ntho tse tshwanang. Feela se ke elelletswe hore hangata ha o ka etsahala hore sehlopha seo nna ke se latelang se hlolwe, motho enwa e leng motswalle wa ka sa hae sa finyella ka mokgo ana lebelletse ka teng. Tjhehe, a ka e etsa ntho e telele hore kannete ke se ke ka utlwa ho sa feleng ka hore sehlopha sa hae kannete se hlotse e le kannete. Hobane sena se nna ke se latelang, se iphumana hore kannete se hlotswe sona. Tjhe, e dula e le ntho e leng horeng e monate, feela ka matsatsi a mang tjhehe, re tsamaya re sa utlwane hantle moo le moo. Hobane kannete tjhehe, re batho ba babedi ba latelang ntho tse pedi tse fapaneng.

Hobane hangata bana ba banana ha se hangata bongata ba bona ba itholang ba keneng dipapading tse fapaneng. E ka ba yona papadi ya bolo, kapa papadi ya bolo ya matsoho le tse ding tse ngata tse teng. E dula e le bana ba banana be e leng horeng palo ya bona e nyenyane fatshe ha bohloko ba iphumanang ba le dihlopheng tse kang tseo. Mme ke eng re sa kgothaletswe ho qala le ho hodisa dihlopha tsa banana? Tjhehe, yona ke potsonyana e bonolo felea ha ena balatedi ba dumellanang le yona. Ke ka hoo, ho se bonolo hore re ba kgothaletse ba qale ho hodisa dihlopha tsa banana hobane palo ya bona e dula e le nyenyane.

Hangata ke motho ya ratang ho sebedisa marangrang a di-cellphone. Mme ha o ka etsahala hore motlakase o be siyo, ke hlokeha hore ke shebelle seo ke hlokang ho se shebella. Tjhe, e batla e ba thatanyana hobane kannete fono e tlabe e timme, mohlomong ka nako tse ding le data e le siyo. Hoba bobebe hore o sebedise seyalemoya hobane di-radio tsena ha di tshwane. Ho na le di-radio tsa motlakase, ho na le radio tse sa sebetseng ka motlakase tse sebetsang ka di-battery. Mme ke tsona tse etsang bophelo bo be bobebe ha fono e sa sebetse kapa televishene le yona e sa fumanehe nakong eo.